Go tlhoka data mo batho ba ba sa berekeng go boima thata ka gonne ba palelwa ke go dira, go batla mmereko, go romela di email-i.

Nna ke berekisa data ya rain e patela two fifty ka kgwedi e na le rouer, ga e tseye space se le kalo-kalo ke e nnyane, mme e bereka bonolo le botoka matsatsi a mangwe.

Ke dirisitse data ya Telkom e bidiwang LTE e leng twelve point five gig, go rotloetsa motho gore a reke data eo e siameng ebile e ntse sebaka.

Ke di-gig tse unlimited, di tsene kgwedi e nngwe le nngwe.

Go dirisiwa ga five G go bonolo thata ka gonne yone e na le maatla a mantsi go phala di data tse dingwe, mme ga e turu thata ka gonne nako ya teng le speed sa teng di mmalwa.

Go tshwanetse go ya kwa lebenkeleng a reke mogala wa letheka, mme a reke data mme a lokele WhatsApp go dira jalo o tshwanetse go ya kwa Telkom.

Fa data ya me e fela pele ga nako ke tshwanetse go reka e nngwe, mme go dira gore e sa fela tshwanetse go e berekisa botoka.

Mokgwa o ke o ratang ke go reka data ka mobile banking, mme o na go tshwana le kwa lebenkeleng ka gonne wa kwa lebenkeleng o na le madi a tshwanetseng go a duela gape mo 'dimo.

Ee, nka mo neela yona mme nka mo neela yona go dira jalo ke tshwanetse go mo neela yona fa nka kwala dinomoro tsa star one two star one three four hash, mme ke dire option six transfer mme ke mo transfer-ele di-gig tse ke na leng tsona.

Mo nakong e re yang ko yone go dirisa di go tla nna le lekanyeditsweng go tla nna le e lekanyediwang, mme e lekanyeditsweng e ka be e se tlhole e bereka ka gonne data ga e nne sebaka e le thata.

E siame ka gonne mo botshelong bo re phelang mo bona thekenoloji e dirisiwa gotlhe le gotlhe, mme e dira gore baithuti ba ithute dingwe tse di seng teng dingwe tse di sa itseweng.

E ema bonolo thata mo dithutong tse di kgolwane ka gonne go na le bana ba bangwe ba palelwa ke go tlhaloganya dingwe, mme go na le ba bangwe tlhaloganyo tsa bona ga di tshwane le tlhaloganyo tsa ba bangwe. Mme go dirisa AI go bonolo thata gonne AI e tlhalosa dilo tsotlhe ka tlhatlhamologo le ka tsela e batlagalang, mme o kgone go e bolelela gore o e tlhalosetsa gore o batla go dira eng mo teng mme o go thuse.

Dingwe tse di re tsietsang mo thekenolojing ke gore thekenoloji gompieno e dira gore batho ba bantsi ba se tlhole batlo nna le ditiro, ka gonne thekenoloji e teng thekenoloji teng e dira gore ditiro di le dintsi di sa nna teng.

Gore thekenoloji e gole ke gore go batle go bona boitekanelo jwa bona mo lefatsheng le gore e tla dira jang mo bathong e tla thusa jang mo bathong, botlhale jwa maitirelo ke gore re bone gore re felela kae ka yone e re thusa jang mo matshelong a rona.